Di sireletsegile ka go kgona go sala loeto morago ka inthanete. Tshedimosetso ya botsamaisi pele ga loeto. Mme ga di a sireletsega ka go se le taolo e e feletseng mo mafelong a bangwe.

Fa nka tsaya leeto le le telele ka bese. Nka tsamaya ke tsaya ditshwantsho, mme ke tsamaya ke kwala, ka ga se ke se bonang mo leetong la me. Ke tsamaya ke rekota se ke tsamayang ke sebona mo tseleng le go ithuta

Tsela e kgolo ya N one e ama dipalangwa tsa dithoto ka tsela e e sa siamang ka ntlha ya tshireletso. Go ya ka nna ke akanya gore go ka tokafadiwa kgotsa go tokafatsa go tsamaiswa ga dithoto gwa thoma kgotsa gwa simololwa gwa diriswa ditoraka, dilori go tsamaisa dithoto gwa fokotswa go tsamaisa dithoto ka dikoloi.

Re ne ra emisiwa ke mapodisa a tsela. Gone go se monate batho ba galefile, mapodisa a tsela a ne a re emisitse ka ntlha ya go tsamaya ka lebelo lo lo kwa godimo. Mme re ne ra iphitlhela kgotsa ra solofela re le kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya go tsamaya mo mmeleng ka lebelo lo lo kwa godimo.

Dilo di le dintsi tse ke sa di ratang ka nako e ne ke palame terena go tletse. Ne go na le bogodu bo le bontsi, go sena tlhompano, go se na lerato. Mme seo se ne sa dira go ga ntwa mo tereneng.

Go ya ka nna go ka dirwa gore mapodisa ba nne ba le bantsi kwa direnkeng tsa Johannesburg. Ka ntlha ya go thibela bogodu kgotswa bo kgothoso ga batho. Mme ke akanya gore bosenyi bo jwa mofuta o, e bo bo le teng ke ka ntlha ya merafe ya batho e etswang kwa di kgotsa ditheong kgotsa mafelong ba sa tshwaneng mme ba tla mo Johannesburg go tla go iphedisa ka ntlha ya go tlhoka tiro.

Ka mo bapalami ka tiego le go sa ikanyega ga ditirelo kotsi le letshogo mo bapalameng. Go ka tokafatswa ka go tlhama tsamaiso e kgotsofatsang ya dipakeng, go abela ditekisi nako ya go tsena le go tswa.

Tlotlo le borai, kutlwano le tshwaraganyo. Boitshwaro mo puisanong, tshireletso le tlotlo.

Go tsamaya ka bese go ka dira gore go nne monate, fa go ka dira gore go nne le boitumediso kgotsa kgatlhiso mo dibeseng. Tlhokomelo mo dibeseng, tshireletso mo dibeseng, le tsamaiso e e siameng. Mme bapalami ba ka itumela.

Diterena di na le seabe se se tona mo lephateng la . Baepi ba dirisa diterena go ya moepong, mme seno se boloka nako. Le go na le dikgwetlho di tshwana le borukgutlhi, tshenyo, le polao. Mme tse di molemo tsa go dirisiwa ga dipalangwa tsa terena go tsamaisa di dikgolo tsa di minerale le di diriswa di a thusa bo lephateng la meepo.

Maitemogelo a ke kopaneng le one ha ke ithuta go kgweetsa. Ke gore tshwanetse o nne kelotlhoko ka nako tsotlhe, o seke wa nna le letshogo o kgone go ikemelela kgatlhanong le letshogo.

Lefelo la go emelwa ditekisi le ba ba segile thata ka gonne badirisi ba ditekisi kgotsa bakgweetsi ba ditekisi ba tlhokomela bapalami ba bone. Ka ntlha ya gore bapalami ba botlhokwa thata mo ditekising tsa bone, ka ntlha ya gore ba tla ka letseno.

Go dirisa Uber le Bolt ke na le ditsala tsame mongwe le mongwe ga a patele tlhwatlhwa e e beilweng re dirisa tlhwatlhwa e le nngwe.

Ke akanya gore go tlatsa diterena thata go ama botshelo kgotsa tlhaloganyo le mmele ya bapalami mo go sa siamang. Ka ntlha ya gore bapalami bangwe ba na le malwetsi a a sa tlhokeng lefelo le le tletseng batho go fetisisa.